Ukulawulwa kwamasiko njengokushintshaniswa kwezitshalo nokukhuculula kwendle kusiza ukunciphisa izinambuzane ngokudala izimo ezingazilungele. Ukushintshwa kwezitshalo kuvimbela izinambuzane ezithile ukuthi zihlale endaweni efanayo unyaka nonyaka ngoba zithembile esitsheni esithile sokudla. Ukushintsha isitshalo izinambuzane azikwazi ukusinda. Ukukhucululwa kwendle kususa izinsalela zezitshalo ezisetshenziswa izinambuzane zokuzifihla noma indawo yokuzalela ngaleyo ndlela kunciphisa inani lazo. Lezindlela zisebenza ngendlela enobungani nemvelo futhi kunciphisa isidingo samakhemikhali.

NjengoLizwi Mabuya ngangiphethe umsebenzi wokusebenzisa isibulala zinambuzane sohlobo lwe-organophosphate ukuze ngilawule izinambuzane ezilimaza izitshalo njenge-aphids nama-caterpillars. Nganginokuzithemba ukuthi lokhu kuzosiza ukuthuthukisa isivuno nokuzivikela izitshalo zami, kodwa ngangiphinde ngizizwe ngikhathazekile ngemiphumela engaba khona empilweni yami kakhulukazi uma ngingazigcini kahle izindlela zokuzivikela. Nganginganaki izinyosi nezinye izinambuzane ezisiza ekutshalweni, kodwa ngangazi ukuthi amakhemikhali afana njengalawa angazibulala. Ukugqoka izimpahla zokuzivikela kwakunginika umuzwa wokuphepha nokuba kwakungelula ukusebenza ngazo. Ngakho-ke ngaleso sikhathi ngangikezizwe ngikhathazekile kodwa ngangiphoqelekile ukusebenza ukuze ngigcine izitshalo zami ziphephile.

Uma indoda isebenza kanzima ukuze ithole umhlaba wayo, lokho kukhombisa ukubaluleka kokuzikhandla nokuzimela, kodwa uma lowo mhlaba uthathwa ngaphandle kobulungiswa kuthunyelwa umyalezo ongemuhle neze ezizukulwaneni ezizayo ukuthi noma ngabe umuntu usebenza kanzima kangakanani angaphucwa imiphumela yomsebenzi wakhe. Lokhu kungaphazamisa ithemba, kuphazamise umgomo wokulingana futhi kube nomthelela ongemuhle esikhathini esizayo.

Ukube bengiphethe i-supermarket ngake ngazama ukunciphisa ukulahleka kokudla ngokupha ukudla okusengadliwa ezikhungweni ezisiza abaswele njengama-orphanage noma izibhedlela. Ngibe sengisebenzisa izaphulelo ezikhethekile ekudleni esekusondele ukuphelelwa isikhathi ukuze kudayiswe masinyane. Ngaphezu kwalokho, ngangizolawula isitoko kahle ngiqiniseke ukuthi okudala kudayiswa kuqala. Ekugcineni ukudla ongasakwazi ukudliwa ngangingakusebenzisa njengokudla kwezilwanyane noma ukwenza umquba ukuze kungapheleli emgqonyeni.

Ukube bengiwumlimi bengingakhetha ukulima okuphilayo ngoba kugcina impilo yomhlaba, abantu nemvelo. Yize kubiza kakhulu futhi kungenawo umvuzo osheshayo, kodwa kunikezela ukudla okuphephile, kugweme ukulimala kwezitshalo nezilwane ngenxa yamakhemikhali futhi kudala ikusasa elinzinzile. Abathengi abaningi sebebheka impilo ngakho-ke imakethe yokudla okuphilayo iyakhula nokuba ukulima ukuthengisa kunenzuzo esheshayo kodwa bengizikhethela indlela ephilayo ngoba ikusasa elinempilo liqala ngezinqumo ezihlakaniphile esizithatha namhlanje.

Ukuze kuthuthukiswe ukuvunwa nesandla ezolimo ezinembayo zingasebenzisa izinhlelo ezilula ezinjenge-GPS ukuhlela kahle lapho kufanele kuvulwe khona ama-drones, ukubona izitshalo ezilungele ukuvunwa, izinhlelo zokuphatha ifamu. Ukuhlela umsebenzi wabavuni ikhamera ne-AR ukubona izithelo ezivuthiwe, izinhlelo zezulu, ukusiza ukuvuna ngesikhathi esifanele. Lezi zinhlelo zenza umsebenzi ubelula usheshise ukuvuna futhi kunciphisa ukulahleka kokudla.

Izizukulwane ezincane kufanele zinikezwe inkululeko noma zinelungelo lokukhetha phakathi kokulima noma eminye imisebenzi, kuye ngezintshisekelo noma nezamakhono azo. Akuphoqelekile ukuthi wonke umuntu aqhubeke nokulima, kodwa kubalulekile ukuthi kube nabanye abasha abaqhubeka nalomkhakha ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kokudla nokusimama kwezolimo. Uma abasha bekhetha imisebenzi ehlukile kungaba kuhle uma beqhubeka beseka ezolimo ngendlela entsha njengob'uchwepheshe namabhizinisi, ngakho-ke kubalulekile ukuthi babe negalelo emphakathini ngendlela ebafanele.

Ukuhlola ukuvuna ngesandla, ngizobheka izinzuzo ezifana nekhwalithi ephezulu yezithelo noma izithelo eziseqophelweni eliphezulu. Ukudala imisebenzi nokukhetha ezinhle. Kodwa futhi ngizobheka izinkinga ezifana nesikhathi eside esidingekayo, izindleko eziphezulu, nokukhathala kwabafundi. Ngisebenzisa lemininingwane ukwenza isinqumo esifanele sefamu yami.

Izinto ezisekelwe ephepheni zingaphathwa noma zimbozwe ngezindlela ezahlukene ukuze ziqine zihlale isikhathi eside futhi zisebenziseke kangcono. Zingambozwa nge-wax u-footer wax ukuze zingabi namanzi zingcotshwe nge-laminate ukuvikela ukulimala noma zifakwe i-plastic encane engonakalisi kalula. Futhi zingaphathwa ngezindlela ezikhethekile ukuze zibe nezakhiwo zokuvikela ukushisa noma ukungena kamoya. Lokhu kwenza zisebenziseke kangcono emaphaketheni, emabhokisini nakwezinye izindawo zansukuzonke.

Abalimi kufanele bacabangele ukusebenzisa izitshalo ezimelana nesimo sezulu ngoba zisiza ukuvuna ngisho nangesikhathi sesomiso noma isikhathi sezikhukhula ukusiza ekuphepheni kokudla. Nokho kufanele kube nokuhlolwa okwanele okuqinisekisa ukuthi azilimazi imvelo noma impilo yabantu. Kuhle futhi ukuthi abalimi bagcine nezinye izitshalo zendabuko ukuze kugcinwe ukuhlukahluka kwezitshalo, ngakho-ke ukuxuba kokubili izitshalo ezintsha nezendabuko kungaba indlela ephakathi neyongayo.

Ezinye izinambuzane ezivamile eziyingozi ekulimeni ama-aphids. Izinambuzane ezincane ezimnyama noma eziluhlaza zidonsa ijusi yesitshalo ama-caterpillars zibukeka njenge izimpethu ezinkulu zidla amahlamvu izimpukane zezithelo-fruit flowers zitholakala eduze kwesithelo ezivuthiwe zishiya imbobo izintethe, locust. Zibukeka njengezinambuzane ezinkulu ezindizayo zidla izitshalo ngokuphelele. Izinundu, white flies, zimhlophe ziyandiza uma kuthintwa isitshalo zidonsa ijusi.

Iphakheji entsha esekelwe ephepheni yakhelwe ukusiza imvelo. Amalebuli acacile nemidwebo ekhombisa imvelo kuqinisekisa ukuthi abathengi bangayiqonda inzuzo yokuyisebenzisa futhi imiyalelo elula yokulahla iphakheji ngendlela efanele esiza abathengi ukuba babe neqhaza elibonakalayo ekuvikeleni imvelo.